Okokuqala ndimkhumbuza ngoba xa ewela iindlela funeka ajonge ekhohlo nasekunene, ajongisise angagilwa ziimoto phambi kokuba awele. Okwesibini angathethi nabantu angabaziyo, angakhweli emotweni yomntu angamaziyo. Okwesithathu angahambi emgaqweni wemoto, makawele kuphele emgaqweni wemoto. Angahambi emgaqweni wemoto, Nkosi yam. Okwesine angafaki angacofi ifowuni imfonomfono yakhe endleleni, angafaki i-earphones ezohamba endleleni. Kufuneka ahlale ethe qwaa abe ayibone into eyenzekayo emngqongileyo. Abone uba kwenzeka ntoni, kungabi kanti ulandelwa ngumntu.

Eyi, mna ndicinga uba uRhulumente fanele abenzele indlela yabo ecaleni abantu beebhayisikile. Bangaqhubi ibhayisekile kwalapha endleleni yeemoto ngoba ziyabagila abantu iibhayisekile. Yileyo into endingayitsho.

Into endiyikhumbulayo ngokuhamba kuhola wendlela kukuba abantu bayayiqhuba into engekhoyo phandle apha kwaye yeyona mbangi yengozi ezindleleni. Kwaye kufuneka wazi ukuba awuqhubi le moto uyiqhubayo kuphela, uyayiqhuba le iphambi kwakho uyayiqhuba nale iza emva kwakho, funeka uhlale nje uvundlile. Abantu nje bayayenza into engekhoyo koohola bendlela, awunalo nexesha buka indalo. Kugcwele, kuxinene une-anxiety, uthandazela nje uba mawuyofika kule ndawo ufuna ukufika kuyo.

Heyi, kuyingozi ngoba kaloku siyayazi uba isantya umzekelo. Oh, okokuqala imoto engekho kumgangatho ofanelekileyo wendlela ayikho ayikulungelanga okanye mhlawumbi ayinamandla afaneleyo ngoba yeyi ingayenza ingozi. Zininzi izinto ezingenzeka inibulale, inibulale ngoba kaloku ulayishe abantu mhlawumbi imoto yakho ii-breaks zayo azisebenzi kakuhle, ingavele nje apha esithubeni iphaphalaze inibulale. Imoto nje engekho emgangathweni ofanelekileyo wendlela iyingozi ngoba ingenza nantoni okanye ingene kwenye imoto, ingalawuleki inibulale. Kona kona iyingozi ngoba izanibulala, ikhona into ezoyenza engeyiywanga inibulale okanye inilimaze.

Le ndawo yindawo eselunxwemeni, ipholile, inomtsalane ungathatha iifoto ezintle. Kwaye kukhona iirestyu, iindawo zokutyela ezithengisa ukutya okumnandi okufresh .

Iphulo endilicebayo kukunikeza abantu izaphulelo xa besebenzisa iinqwelomoya xa begoduka ngexesha leeholide. Yes, ndibanike izaphulelo xa ndikwazi usuka kwenye indawo uya kwenye indawo. Ngoba eyona nto ibangela ukuba abantu bangazisebenzisi iinqwelomoya banalaa ngqondo yoba inqwelomoya ziyabiza, azifikeleleki. Kwaye ndingenza ukuba ethivini kuvele amaxabiso amatikiti eenqwelomoya ngoba enyanisweni iinqwelomoya ziyafikeleleka apha eMzantsi, ukusuka kwelinye iphondo umzekelo ukuya kwelinye iphondo okanye kwenye idolophu ukuya kwenye idolophu. Qha ke abantu bakuthi abanalwazi olwaneleyo malunga nale malunga nolu hlobo lwesithuthi.

Eyi, abaqhubi abanintsi iqala ekubeni athi ngoku imoto yakhe inaloo ngxaki incinci anayo. Xa edibana namagosa endlela afune ukuthetha afune ukuxolisa athini athini, ize imoto ke ngoku ibe neengxaki ezininzi imxake okanye imoto ibe naloo ngxaki incinci uyigcine ungayilungisi. Iphinde ibe nenye, ibe nenye, ibe nenye, ziza kongamela ke ngoku ngoba imoto kakade izinto zayo ziyabiza, injalo, injalo.